Ngingazama ezinye iy'ndlela zokumthumelela imali. Ziningi iy'ndlela zokuthumela imali kulesi khathi esiphila kusona. Ngingamthumelela ngisho ngendlela yokuthi ngizifake ezitolo akwazi ukuzikhipha ngokusebenzisa nje umazisi wakhe kuphela.

Mina leli thuba linganginika ukujabula okukhulu. Linganginika umuzwa wokukhululeka futhi nokunethezeka ngazi ukuthi konke engikufisayo ngosuku lwami lomngcwabo kuzohamba kahle. Kunginikeza ukuthula nokukhululeka kakhulu.

Hawu Nkosi yami. Hawe ma! Inzuzo yemali yami engangiyifiksile eminyakeni emithathu edlule isikhulile futhi ikhule kakhulu kunaleyo bengikulindele. Hawu Nkosi yami, yaze yafika ngesikhathi esihle-ke ngoba phela bengihlele ukuthi ngizolungisa indlu engaphandle. Ngaze ngangay'sola ngesinqumo sami engisithathile. Ngiyabonga kakhulu ebhangeni lami.

Ngizizwa nginokujabula futhi nginokuthula enhlizweni yami ngoba ngiyazi ukuthi uma ngingasekho emhlabeni, umndeni wami uzozuza ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo. Angeke bakuzwe ukungabikhona kwami emhlabeni ngoba isamba lesi esophuma kumshwalensi wami wempilo sizobanakekela isikhathi eside.

Umahluko omkhulu kakhulu okuyiwona engicabanga ukuthi unomthelela omkhulu ekuthatheni isinqumo sokuthi ikuphi ongakusebenzisa kulamasevisi omabili. I-regular loan ukwazi ukuthatha imali eyisamba inomgomo wokuthi izobuya inenzuzo engakanani nokuthi izobuya emva kwesikhathi esingakanani. Kanti ngapha kwi-overdraft uyakwazi ukuthi ngoba vele isevisi exhumene nebhange lakho, uyakwazi ukuthi uyithathe le mali engaphezu kwale wena onayo ebhenki ebese ulokhu ubuyisa inzuzo. Inqobo nje uma usasebenzisa ibhange leli elilodwa.

Ngizwa nginokulithemba kakhulu lolu hlelo. Lunginikeza ithemba lokuthi iy'mpilo zabantu abaningi nabasey'ndaweni zasemakhaya zizoshintsha kakhulu. Ukusokolela uthunyelelwa imali njengoba kwenzeka manje kuzoba yinto yayizolo.

Ngingazizwa ngithukile kakhulu futhi lokho kunganginikeza imibuzo eminingi ekhanda lami. Ukuthi ngabe imali yami isaphephile? Ngabe kufanele yini ngiqhubeke nokutshala imali yami hlelo noma ngikhiphe? Kodwa isinqumo engasithatha ngenxa yovalo ukuthi ngivele ngibuyisele imali yami ngakimi.

Ngingabe sengibheka ukuthi kuwona omabili iyiphi engangisiza noma engingathembeka kuyona kakhulu uma ngifikelwa isikhathi sokudinga usizo noma ngabe ngikuphi noma ngabe kunini.

Yebo, kubalulekile ukuthi babeke phambili imfundo yezimali kunenzuzo ngoba uma abantu abangafundisekile ngemali bazogcina beboleka iy'mali emabhanga, behluleke ukuyikhokha ngaleyo ndlela ibhange lizobe selilahlekelwa kakhulu.

Ngivumelana naso le sitatimende esingenhla, yebo impela kunomthelela omkhulu kakhulu.

Okungamenza angabaze ukuqhubeka noku-aplayela i-overdraft kungawukubona ukuthi izimali zonyaka zamanani aphezulu.

Akuve ikhathaza futhi iyawuphula umoya le nto yokugcwalisa amafomu njalo emishwalense anamagama amakhulu futhi namagama ongawazi adidayo. Kungekho umuntu okuchazelayo noma okulekelelayo ukugcwalisa lawo mafomu. Kuvele kuluqede lonke uthando nogqozi noma inhloso ebenginayo ngokujoyina lowo mshwalense.

Ngingasebenzisa indlela yokuphathisa uma sisendaweni eyodwa kodwa sihlukene ngey'godi. Ngaleyo ndlela imali izosheshe ifike kuye ngaphandle kokuthi asuke ayoyikhipha ndawana thize.

Ngicabanga ukuthi kuyindlela elula kakhulu futhi esheshayo ukuthi umuntu ayithole imali osemaphandleni ngesikhathi asuke eyidinga ngaso. Ngaphandle kokuthi asuke ekhaya aye ey'khungweni lapho angafike khona kunolayini abade ukuthi ayikhiphe. Okungenzeka futhi ukuthi neyitolo ezihambisana nohlelo lokukhipha kwey'mali azikho eduzane. Ngakho ukuphathisa imali mina ngikubona kuyindlela e-right futhi esheshayo nephephile.

Ngikuthola kuwumqondo omuhle kakhulu ngoba loko kunikeza osomabhizinisi abancane kanye nabantu siqu nje abadinga lezi madlana ey'ncane zokuqhuba umuntu angaze angena ey'kweletini ey'nkulu ngenxa yokuthi ubedinga imadlana nje encane.

Ingaba yithuluzi elihle kakhulu futhi elibalulekile ngoba ngaleyo ndlela angeke azithole engenayo into azolala ayidlile noma engenayo imali kaphethiloli or noma imali nje yezinto ey'ncane eyidingeka phakathi nenyanga. Ukukwazi ukuba ne-overdraft kuchaza ukuthi nanoma inini uzokwazi ukuthi asizakale futhi izokwazi ukuthi imqube kuze kufike isikhathi esilandelayo sokuthi aphinde ahole.

Ngibona kufanele ukuthi kutholakale kuwona wonke umuntu. Iqiniso ukuthi abantu abayidinga kakhulu le mali yibo labo abahola okungatheni okudlula labo vele abahola okusezingeni eliphezulu. Loku kungasiza kakhulu abantu ukuthi bangayitholi bengena ey'kweletini zomashonisa ezingekho emthethweni.